Ke rata dikgorolo , hlooho le maotwana. Ke rata moqombothi. Ke rata seo e leng dikahare tsa nku kapa tsa kgomo. Sebete kapa tsohle tsena, di monate e le ka holo.

E, ho utlwisisa ba ka utlwisisa le ho pasa ka botlalo empa menyetla ya ho ya mese le mawatle yona ha e yo ha o tseba leleme la hao fela, empa o sa tsebe ya Senyesemane.

Joo! Ditokisetso tsa lenyalo lapeng ke nako e monyaka. Ha hona mokete o fetang re se na moqombothi. Ho baka dikuku, modidietsane, dipina le tse ding tse ngata. Eba nako ya lethabo le leholo. Re hlaba dinku, re ja nama, re a ithoka ebile re thaba haholo.

Hore kgodiso ya ngwana Mosotho ke a setjhaba, le hore dintlo ho tjha tse mabapi. Hona jwale re itjhebile bo rona. Hore ngwana motho e mong o hantle kapa ha a hantle, ha se bothata ba ka. Teng ha o ka leka ho mo kgalemela, o tlo o jwetsa hore ha o motswadi wa hae. Boahaisane ha bo sa leyo.

Ho rekisa nama ya hlooho ya kgomo le maotwana a yona ke e nngwe ya kgwebo e nang le tjhelete haholo. Hobane ke nama e sa tlwaelehang. Ke nama e fumanehang ka thata mme batho ba bangata ba a e rata.

Ke ho se tsebe nnete hore haele hantle Tshitwe le Keresemese e ketekwa neneng. Ho se tsebe hantle le ho bala bible hantle hore ha e hantle tsatsi la tswalo ya Morena Jesu e neng, ho ya ka dikereke ka ho fapana.

Mahadi ke teboho ya hore o hodiseditswe molekane. Le tsela ya ho bontsha batswadi ba hae hlompho hore kannete wa leboha hore ba o nehile ebile ba o tswaletswe molekane eo o tla dula le yena bophelong ba hae. Mahadi a bohlokwa haholo

Ho nyadiswa motho eo o sa mo tsebeng, o sa ratanang le yena, ebile o qalang ho mmona ke qaka e kgolo. Hangata baholo ba re o tla ithuta ho mo rata empa ke bona e le tsietsi, hobane lenyalo ke sebaka seo motho a tlamehile a fumane mofuthu wa lerato. Mme motho ha a sa o tsebe ha a no tseba mofuthu oo o o hlokang.

Taba tsa lebollo la banana ke pinyane e kgolo. Haholo haebe ngwanana ya so fihleng jwalo ka nna, jwale taba tse etswang ka hare ho lenyalo ka nnete ho bua nnete fela ha di tsebahale phatlalatsa.

Ho ya ka nna ke hobaneng di-take away ditjeho e tlase hobane ke ntho tse phehang ka pelenyana. Dijo tsa setso ke ntho o tlamehile ho nka nako ha o ntso o e pheha ka hoo di ba turunyana ho di reka ka pokothong. Ke ka hoo batho boholo ba ratang di-take away.

Dikahare tsa nku kapa tsa kgomo, e leng mmala le mohodu, hlooho kapa ona maotwana ya nku, kapa kgomo kapa yona kgoho. Le lona ke yona e kgolo .

Ka ho bapatsa dijo tsa setso, haholo diyalemoyeng le di-television-eng, hobaneng di-take away di a bapatsa haholo. Ke hore ha ho na motsotso oo di o lebatsang hore di teng, empa setso dijo tsa setso ha di bapatse haholo.

E bolela hore mosadi o kgona ho itela for bana le lelapa la hae ka tsohle tsohle. O kgona ho tswa kotsi hore a thibele lelapa la hae le bana ba hae hore ba se ke ba tswa kotsi. Ke yona eo e bolelang eo.

Eya, dintho di fetohile haholo. Haesale re le democracy-eng hobane o kgona hore o le motho a motsho, o ilo nyala morabe o mong wa Makgowa kapa o nyale morabe o seng wa ha lona. Hona jwale ditokelo tsa rona di o dumella hore o ka ba le dikamano le mang kapa mang eo o thabelang ho ba le yena.

Re tlameha ho hlompha melao le ditso tsa batho. Haebe ho ya ka bona ka nnete, setso seo se ba tswela molemo, mme merabeng wa sona ha hona bothata mme ha ke bone phoso. Phoso ke ha fela ho na le ya kgatellang ya hatellang e mong kapa ho na le qobello hoba batho ba yang moo ho ilo kgetha ke batho ba batlang ho ba moo.

Ho hloka ntlo ke ntho e bohloko haholo. Haholo ha o iphumana o dula ntlong e mong ya motho e mong eo o tlameha hore o mo patale. Ho ba le bohahao ke ntho e thabisang mang kapa mang. Jwale ho ba le ha hao ho bohlokwa haholo, mme ha o sebetsa le letsatsi le letsatsi ho patala rent kapa ho sebeletsa ho batla moo o dulang teng.